Mningi kakhulu imidlalo engasebenziswa iy'kole ukufundisa, engasiza futhi iy'kole, kanje ngemculo. Kwesinye isikhathi kube khona umculo lapho abazokwazi ukuthi bacule khona ngento abayifunde eklasini. Noma ba-act-e ngayo, bakhande imidlalo yombukiswano bayenze yona ukuthi bakwazi ukuthi bafunde ngayo. Noma kube khona izinto abantwana bafika nazo esikoleni, abazozisebenzisa ngaleso sikhathi befunda khona bazokwazi ukukhumbula uma ngabe sebebhala.

Zingabasekela ngokuthi babanikeze amaphepha, banikeze isikole sonke amaphepha okuthi bahambe nawo la maphepha baye emakhaya bakwazi ukuthi uma befika emakhaya. Bathole isikhathi sokuhamba beyo-donate-a belokhu becela abantu ukuthi baba-donate-ele, ngalezo zimali ezincane abanazo. Noma esikoleni kube khona usuku olubizwa nge-Market Day. Lapho abazokwazi khona ukuthi badayise inhlobo ngey'nhlobo zokudla la ngaphakathi, bameme nabazali ukuthi babe yingxenye yayo, khona bazokwazi ukuthi abazali bakwazi ukuthi bathenge la ngaphakathi, noma bedla, benze imidlalo lapho kuzongenwa khona ngemali. Mese uma ngabe umuntu engena ngemali, leyo mali le izokwazi ukuthi ihlanganiswe bese isiza labantwana laba abangakwazi ukuthi bathenge izinto zokudlala.

Imidlalo engingathanda ukuyibona kulolu hlelo, imidlalo yebhola lezinyawo, umdlalo webhola lezandla labantu besifazane nelabantu besilisa. Abantwana bazocula, abaculayo nhlobo ngey'nhlobo zomculo, bese kuba abantwana abazokwenza izikeshe. Abathanda ukudlala umdlalo eyakumabonakude. Iyona mdlalo engathanda kakhulu ukuthi ngiyibone ifakwe yikhansela la ngakithi.

Kufanele abafundi babambe iqhaza emidlalweni wesikole, noma ngabe owodwa. Lokho okwenza ukuthi abantwana bahlale bekhaliphile, bathole isikhathi sokuphumula ekufundeni, bazinikeze isikhathi sokuthi bakwazi ukudlala, bahlangane nezinye iy'kole, babone ukuthi kwezinye iy'kole beqhuba kanjani. Kwenza ukuthi umntwana ahlale eqeqeshekile.

Yonke imidlalo edlalwa esikoleni iyakwazi ukuthi ifinyelele kubo bonke abafundi. Uma ngabe kuzokwenzelwa ngaphakathi emasangweni esikole, lapha abafundi basuke begcwele khona, bese kuhlanganyelwa na nezinye iy'kole. Kulula ukuthi abafundi bafinyelele kuma-ESports.

Amaqembu asendaweni zangakithi, awekho maningi. Akuzenziwa kakhulu ezemidlalo, ne-team eyayikhona yagcina ingasasebenzi, abadlali bengasekho, abantwana bengasanakwa. Kwatholakala ukuthi umphathi waleyo-team wayedla imali, aphela kanjalo-ke.

Okokuqala nje, iNingizimu Afrika ingalungisa iy'ndawo zezemidlalo ukuze izokwazi ukuthi ibungaze imidlalo yamazwe ngamazwe. Ilungise nezinto zokuthutha, ama-transport. Ukuze kuzokwazi ukuthi uma kufika iy'ndawo ey'fana amanye amazwe efika lana akwazi ukuthi athole ama-transport iy'nto zokuthutha balungise nama-airport, balungise nemgwaqo. Ngokomnotho bangakwazi ukuthi bakhande amathuba amaningi omsebenzi besebenzisa ama-International Games, imidlalo yamazwe ngamazwe.

Iyasiza kakhulu ezimidlalo ukuthi umuntu akwazi ukubhekana nengcindezi ngoba ngalesi sikhathi uhlanganyele nabanye abantu, isikhathi leso ubhizi wenza lezi ezemidlalo, udlala le midlalo elidlalwayo ngaleso sikhathi. Ingqondo iyasuka kule nto osuke u-busy uyicabanga ngale sikhathi uwedwa. Bese iba khona la ihlanganyele nabanye. Wenze lokho okwenziwe abanye, ugcine usukhohliwe ukuthi mhlampe ubunengcindezi noma bekunobunzima obubhekane nabo okwaleso sikhashana. Kodwa uma ngabe uy'nikela kakhulu, umzimba nengqondo kuyakwazi ukuthi kuphume ey'ntweni ey'ngcindezi, kukwazi ukuthi kubhekane nento eyaphambili.

Angeke kube lula ukuthi intsha iqalise, ngaphandle uma ngabe kuzoba khona umuntu okuwuyena ozomelela intsha ukuthi iqalise ukwenza ezemidlalo, imiculo, nokuthatha iy'thombe . Abanaki, intsha yamanje ayinaki kakhulu. Into eyaziyo ukuhlala endlini, ibhekane namafoni, omakhalekhukhwini. Abasanandaba nezinye izinto. Kodwa uma ngabe kukhona umuntu ongabamelela kungashintsha.

Izikole kudingeka ukuthi uma ngabe kuwukuthi ziyakhetha or noma ziyazimbandakanye kwezemidlalo, kumele kube khona osaziwayo okuyibona abantu abazokwazi ukuthi bakhethe kubadlali abasuke bedlala ngaleso sikhathi. Nabantwana bangakujabulela kakhulu lokho ukuthi kukhona abadlali abavakashile abazokhetha abantwana abenza kahle. Lokho kungakwenza ukuthi kugqugquzelwe abantwana ukuthi bazibandakanye kwezemidlalo.